Into oyibhekayo emdlalweni, ukuthi wonke na ingane iyakwazi ukudlala lowo mdlalo, futhi ezokhona ukuyenza ukuthi wonke umuntu ebambekile futhi ejabule. Ukubheka umdlalo ofanelekile ukuba wonke yonke ingane iwudlale, futhi iyakwazi ukuwudlala na.

Izinto engizithandayo zokungcebeleka ukudweba, ngoba uma ngidweba, ingqondo yami iyakhohlwa ngezinto eziningi, futhi ingqondo igqila ekudwebeni.

Ukuba ifundise izingane imidlalo yesintu futhi ibakhombise ukuba idlalwa kanjani le midlalo yesintu.

Uma ngihlulwa wumdlalo phambi kwabangani bami, ngivamise ukuzizwa kabi ngoba abangani bayangihleka ukuthi angikwazi ukudlala.

Kunomthelela omuhle ekuthuthukiseni umfundi uma umfundi ebamba iqhaza kwezemidlalo esikolweni, ngoba umfundi ugqine awaziwa ngabo bonke izingane zesikole futhi zigqine sezimphakamisela amahlombe noma zimshayela izandla ngomsebenzi omuhle umfundi asuke awenza.

Ukuba sihloniphane futhi uma enye ingane idlala lo mdlalo engifundise wona, zingahleki, futhi zingachwensani zizodwa.

Ngizizwa nginemizwa yokujabula kakhulu uma ngikhumbula imidlalo yesintu ngiseseyingane.

Ukuba umculi wayehamba izindawo ney'ndawo ecula, kulapho esuke khona wazizibalisa ngaleyo ndlela ukube ewaziwe ukuze athole imali.

Yebo, ngake ngazenzela umngani omusha wokudlala umdlalo ngoba lo mdlalo engangiwudlala bekumdlalo odinga ukuba ngiwudlale nomuntu, kodwa ngingawudlali ngingedwa.

Ukuba imithelela emihle engaba khona imidlalo yezikole, ingagqugquzela izingane zikolo ukuba zifeze amaphupho azo ngokudlala le midlalo yesikole.

Ngingayibeka ngendlela efanele ukuze iy'ngane zikhone ukudlala le midlalo.

Ukuba kube khona abantu ababheka izingane uma izingane zidlala le midlalo, futhi izingane zitshelwe ngemiphumela emibi uma bengadlali ngendlela efanele.

Yebo, imidlalo ishintshile kakhulu, imidlalo besiyidlala ngey'nkathi zakudala, ayisafani nesikhathi samanje. Imidlalo ayisadlalwa ngendlele efanele idlalwe ngayo, futhi ngizizwa ngidumele kakhulu.

Izindawo ezifanele ipaki futhi kanye nama grawundi akhona emphakathini.

Izingane kufanele zidle ukudla okunomsoco uma zidlala imidlalo ukuze bangabanjwa yizifo ezahlukahlukene.

Ukuthi zonke izingane kufanele zizimisele kakhulu nemidlalo abayidlalayo futhi kufanele iphathe izinto ezifanele uma beyodlala imidlalo.

Ngidinga umtshali wezimali ukuze ngiqhubeke, ukuze leyo lowo mtshali wemali angisize ngikwazi ukuzizibalelisa kakhulu emphakathini nasey'nkundleni zokuxhumana.